Dibanka di sekaseka madi a o a amogelang, ditiro tse o na leng tsone, seemo sa gago sa madi le gore a o kgona go duela sekoloto ka nako.

Fa o dira tshweetso ya karata ya sekoloto, akanyetsa meputso, di fetelelo le tsela ya go duela. Bapisa dikarata ka tshwanelo le di tshenyegelo tsa tsone.

Sekoloto le record-to ya madi ya gago di ama gore banka e go tshepe kgotsa e ganetse kopo ya karata ya sekoloto. Go tokofatsa, duela dikoloto ka nako laola madi sentle mme batla thuso fa o na le bothata.

Diphoso ke go se fe dikwalo tsa mmatota, go kopa madi a a fetang bokgoni le go sena tshedimosetso e e feletseng, tlatsa dikwalo sentle, dirisa bokgoni jo bo tshwanetseng mme batla thuso fa o e tlhoka.

Go buisa melao ya karata ya sekoloto go thusa gore o itse ditshwanelo tsa gago le gore o tlameha go dira eng. Seno se thusa gore se nne le mathata a madi.

Go itse ka madi go thusa batho go dira ditshweetso tse di botoka fa ba batla karata ya sekoloto, go ba thusa go laola madi le go tila dikgwetlho tsa madi.

Banka e tsaya tsia gore o kgona go duela sekoloto ka nako, madi a o amogelang le rekoto ya gago ya go adima madi. Morokotso wa sekoloto gantsi o balwa ka kgwedi mme o tlhomile ka fa bokgoning jwa gago jwa go duela madi.

Overdraft e thusa fa o tlhoka madi ka tshoganyetso mme e na le ditefelelo tse di kwa go godimo. Fa o sena go duela, dikoloto di ka oketsega ka potlako mme e ka nna bothata.

Dituelo tsa banka ke tsa go dirisa madi a fetang a o na leng one mo akhaontong go tsaya ditirelo le go tsamaisa ditshenyegelo. O ka tila dituelo tseno ka go duela ka nako le go laola madi a gago sentle.

Dituelo tsa banka di ka fokotsa madi a motho ka gonne di tlatsa madi a a dirisitsweng, go fokotsa ditshenyegelo o tshwanetse go laola tiriso ya madi, go duela di ka nako le go batla dikarata tse di nang le di tse di kwa tlase.

O ka dirisa ditsela tse di jaaka go baakanya tekanyetso ya madi a o a adimang, go dirisa dikarata tsa go fokotsa di fetele pelo le go duela dikoloto ka nako. Seno se thusa go tila di fetelelo tse di kwa godimo le go laola madi sentle.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya loeto e thusa batho go dirisa madi a bone fa ba le kwa ntle ga naga. Go na le dituelo tsa go ka naya madi a dinaga di sele mme banka e tshwanetse go go itsise ka tsona pele ga o tsaya madi. Melemo e akaretsa go kgona go dira ditefo fa o tsamaile le go se nne le bothata jwa madi kwa ntle ga naga.